Ho se kene, ha hao tlhodisanong ka nako ena, ha ho bolele hore ke mara ke ho feela. Tlhodisano ena e sa tla kgutla e ba teng le tse ding tse ngata. Wena seo o lokelang ho se etsa ke hore o itlhophise, o shebe moo o ileng wa haellwa teng, o lokise dibaka tseo, o itlhophise ka matla, o kgutlele, o itshepe hore o tlo kgona ho e etsa nthwena. Mme o shebe menyetla ha ditlhodisano tse ding di hlaha. O kene ho tlabe ho loke ha eyo ntho e sa lokeng.

Nakong ya ka ha ke ne ke le sebapadi. Ke ile ka elellwa hore ha ke na mokoka ke a fiellwa ka potlako. Mme ke ile ka thuswa ke mokwetlisi wa rona a ileng a bua hore ho ka etsahala hore tsena di bakwa ke phepo, dijo tseo o di jang ha di a lokela, mme teng ke nnete, ke ne ke ja dijo tse mafura le dijo tse ka reng bo borotho bo bosweu. Ebile a ngolla hore ke je ditholwana, ke nwe le metsi haholo hobane le yona nthwe ne ke sa etse ile ya ntshebeletsa haholo. Ke ile ka kgona ho ba le mokoka hore ke qete nako e neng re bapalwa ne re bapala papadi ya ya bolo ya maoto. Ke ile ka kgona ho nka metsotso eo e ninety ke ntse ke bapala. Ke na le mokoka, ke ile ka thuseha haholo, mme ke ile ka fetola phepo ya ka le kasheno ke ntse ke tsamaya ka tsela eo, e mokwetlisi wa ka a ileng a nruta ene e le dilemo tse fitileng.

Mehleng ya kgale re ne re bapala papadi ena e bitswang diketo. E ne le papadi e monate haholo ebile e o thusa ka hore o kgone ho tsepamisa maikutlo nthong eo o e etsang. Hobane o lokela hore o tsepamise maikutlo majweng majwaneng ana a hao le lejweng lena le leholo le ntseng o le akgela hodimo. E ne le papadi, e leng ya re kopanya kaofela. Ne re bapala ha monate, re bolokehile, re sa mathake mebileng moo re ne re ka kopana le ntho tse mpe. Ke papadi e le kasheno ke ntseng ke e rata. Mme ha ke fumana monyetla, re tlatla re bapalang kaofela.

Ka Sesotho ha o etsa dithothokiso re bitswa dithothokisi. Bophelo baka bo bile ba e ba bobebe haholo ha ne ke ba sethothokisi, hoba ke ile ka kgona ho ngola maikutlo aka ka ntho tse ke di bonang di etsahala motseng. Mme ke ye ke di bue jwalo ka thothokiso. Re ile ra thusana haholo ke ntho tse leng tsa thothokiso ya aha ha e na le matla, e tla o aha thothokiso. E ile ya re aha mme ra kgona le ho fetisetsa ho meloko e tlang, ra ba ruta ho ba dithothokisi le hore ba ka ngola thothokiso jwang le ho tobana le mathata ka tsela ya thothokiso.

Di-DJ tsa makeisheneng tse sa fuweng monyetla wa ho bapala di-venue-ng tse ding. Ke bona taba kgolo e le hore re le batho re tshaba tlhodisano. Re tshaba ho bulela ba bang menyetla hoba re bone hore ba tla tla ba re fete ka ntho e re etsang. Khanthi bophelong ke ho thusana ke bone le yona ntho e kgolo ena ka senyesemane ba ileng ba ibitsa gate keeping. Moo o sa batleng hore o bulele o mong monyetla, o nahane hore ae motho enwa ha ka fihla mona o tla tla etsa menyako e nna ke sa kgoneng ho e etsa. Mme setumo sa tlabe se se tsamaya le yena.

Ho bohlokwa hore bana ba mamele mokwetlisi nakong e ba ikwetlisang ka yona. Ha mokwetlisi o na le tsebo e batsi ka tsela tse lokileng tsa hore motho a ikwetlise. Ha se tsela kaofela tse lokileng hore motho a ikwetlise. Tsela tse ding di ka isa moo, o lematsang mesifa ya hao ebe ha o sa kgone ho tswella pele ka papadi ya hao. Ha tsela tse ding di ka etsa hore boikwetliso ba hao bo se ke ba phahamisa matla o sontso o na le wona, ebe wena o tla nahana hore ae, mohlomong ha ke na talent-e ya ena ya nthwena ke e etsang. Khanti ke tsela eo ikwetlisang ka yona. Mokwetlisi o rutuwe hore mmele wa motho o tlamehile o sebetse jwang. Ha ba tlo bapala papadi ena kapa ha ba tlo bapala yane. Mme ha o mo mamela le tlo sebedisana hantle, o tlo kgona ho fihlela boiphihlelo ba hao bo .

Dumelang batswadi. Re na le bothata mona sekolong. Bana ba rona ha ba na dibolo tse ba ka bapalang ka tsona ha sekolo ha se tswile. Ka hoo, ne ke nahanne hore ho kaba jwang batswadi ha re ka ntshang bonyane boo re nang le bona. Ra kopanyang matsoho ra tsamayang ra ilo rekang dibolo kapa mohlomong haeba hona le motho a tsebang moo sebaka se ka re thusang ka nyehelo ya dibolo, re ka kopanang ra ngola lengolo la rona la hore re kopa dithuso. Re kopa dibolo bakeng sa bana ba rona. Le a tseba bohlokwa ba hore bana ba bapale ke bo bokakang, bo lokisa ngwana le kelello. Ngwana o kgona le ho mamela hantle. Ka hoo, ha re sebedisaneng mmoho batswadi .

Ke nnete di-club ha di sa le yo mo re dulang teng. Taba kgolo ke sebaka ha rena dibaka tse mmuso o di hlwailweng hore dibaka tsena bana ba ka ikwetlisetsa ho tsona, hape taba e nngwe e kgolo moo ho neng ho na le dibaka tse bulehileng. Re nka ditshila, re di lahlela moo re le batswadi. Bana ba rona ba kgone ho bapala dibakeng tseo, ha ne re ka nka dibaka tsena tsa rona tse bulehileng, ra phutha matlakala e re a lahletseng moo ra etsa di-ground bana ba rona ba kgone ho ipapalla moo. Taba ena ha se ya mmuso feela. E kenya le rona hore na dibaka tse bulehileng tse teng. Re di sebedisetsa for eng metseng ya rona. Ha ne re ka hafola tsela ya ho senya dibakanyana tseo. Bana ba rona ne ba ka kgona ho iketsetsa di-club ba bapala moo.